Nga nḓila ine nda vhona ngayo ndi khou vhona zwo khakhea uri vhathu vhahulwane vha shumise tshelede dzavho dza mindende zwino vha fanela u tou wana dzilafho dzavho nga mahala u fhirisa u ṱwa vha tshi khou uri vha khou tou badela u wana dzilafho ngori nga nḓila ine vho no aluwa ngayo a vha tsha kona u ḓishuma, a vha tsha kona u, a hu na huṅwe hune vha nga wana hone iṅwe hone tshelede. Zwino ndi vhona u nga nḓila khulwane ndi ya uri vha tea u wana dzilafho nga mahala u fhirisa u ṱwa vha khou wana, vha khou badela masheleni vha tshi wana dzilafho.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme u ḓiselwa tshumelo hayani ngauri tshiṅwe tshifhinga muthu u a ḓiwana a sa kho tou vuwa zwavhuḓi a tshi khou balelwa u tshimbila kana a tshi ḓo balelwa u swika vhuongeloni. Zwino ndi vhona zwi zwa ndeme uri tshumelo ya mutakalo i ya fanela u ḓiswa hayani ngauri tshiṅwe tshifhinga u nga wana muthu a si na goloi, a si na kana a si na tshithu tshine tsha nga muhwalo u mu i sa kiḽiniki musi a tshi khou balelwa u tshimbila. Ndi vhona unga tshumelo i vha i khwine i tshi khou tou ḓiswa kha muthu hayani.

Vha fanela u mu fha zwiḽiwa nga tshifhinga, vha tou vha fanela u tshekulusa uri philisi dza, mishonga yawe o dzi ḽa na, o i nwa na, vha fanela u tsheka uri oyo muthu o no ṱamba naa, vha fanela u tsheka uri oyu muthu zwine a khou tshilisa zwone mutakalo wawe u hani ṋamusi. Vha fanela, uyu muthu o no o no tshintsha zwiambaro naa, vha fanela u mu ṱhogomela nga nḓila dzo fhambananaho uri vha kone u vhona uri hoyo muthu tshumeleo mulwadze u khou takala, mutakalo wawe u khou vha khwiṋe, vha fanela u tshekha hezwo zwithu uri no u ḽa o no ḽa naa.

Vhana vha fanela u wana, u ṱhogomela vhathu vhahulwane nga u vha thusa kha zwine vha khou balelwa khazwo, vha dovha hafhu vha si vha tswele, vha si vha si vha rwe. Vha fanela u vha ṱhogomela nga nḓila i mangadzaho, nga nḓila khulwane.

Vha fanela u fhiwa zwiḽiwa nga nga tshifhinga tsho khetheaho, vha dovha vha ṋewa, wa dovha vha ṋew, a vha fhiwa mishonga yavho nga tshifhinga. Vha dovha hafhu vha vhe ha ha itiwa uri vho vho vho vho vho vho vho ṱangane, vho vha vho ṱamba, vho ambara zwiambaro nahone vho dzula fhethu hu re safe, ho kunaho. Vha dovha vha vha tshekulusa uri zwiambaro zwavho a zwo ngo tsuka na, fhethu havho hune vha khou dzula hone ho kuna na, ngauralo ngauralo.

Hu fanela u waniwa muthu o teaho ane a ḓo mu ṱhogomela nga tshifhinga, vha fanela u tshekuluswa uri naa vha khou ḽa mishonga yavho nga tshifhinga naa, hone vho ḽa na, hone vha kiḽini naa, hune vha khou dzula hone fhethu afho ho kuna naa na zwa uri fhethu hune vha vha hone hu raithi, hu ho fanela na kha mutakalo wavho uri vha dzule hone, na uri nyimele yavho i dzule nga ngona, tshiṅwe na tshiṅwe tshi vhe tshi nga ngona, vha khou ḽa zwiḽiwa nga tshifhinga, tshiṅwe na tshiṅwe vha khou tshi wana nga tshifhinga na muthu ane a khou mu ṱhogomela a vhe a hone nga tshifhinga.

Masiandoitwa ane a nga bvelela khae nga hetsho tshifhinga u nga wana hoyo muthu a nga ṱuwa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, a nga ri sia kana a ri a tshi khou tshimbila a wana khombo. Ndi maṅwe a masiandoitwa ane a nga wanala mu musi kha kha kha kha kha malwadze eyo kana a nga ri a tshi khou gidimiselwa vhuongeloni a wana hu tshi pfhi dokotela haho ane a khou tea u mu thusa, zwi amba uri u khou tea u dovha hafhu ha fhirela phanḓa. Ndi masiandoitwa ane a itea kana a ri a tshi swika hangei a wana a sa khou fariwa zwavhuḓi, ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi a itea.

Vhathu vha fanela, ee muvhuso u fanela u dzhia tsheo khulwanesa vhunga vhathu vha ḽiṅo shango vha tshi khou tambudziwa nga maanḓa, zwino vha fanela uri vha wane vha vhe na nthuni na na tshipiḓa tsho leluwaho zwibadela musi vha tshi wana dzilafho ngori muṅwe tshiṅwe tshifhinga muthu u vha o huvhala nga maanḓa nga maanḓesa o huvhalesa lune lu vha lwo kalula so muṅwe tshibadela tshi fanelo u dzhia vhukando.

TsheO khulwane ndi vhona maitele a vhashumi vha tshi vha tshi vha vha sa khou dzhia vhashu vha vha vha vhane vha khou lwala zwavhuḓi, vha sa khou vha fara zwavhuḓi, vha tshi khou vha harasa ende ndi muhulwane wa sibadela, ndi, tsheo ine nda tea u i ita ndi tea u vhona uri havhala vhathu vhane vha vha vha khou lwala vha vhe vho vha vhe na mutakalo wavhuḓi. Ndi nṋe ane nda tou sedza uri vho takala, vha khou, vha hone vha khou wana tshumelo yavho nga nḓila yo teaho. Ndi khou vhona uri vho fanela, tshiṅwe na tshiṅwe tshi khou tshimbila nga ngona, vhashumi vho ḓitsireledza, tshiṅwe na tshiṅwe tsho tsireledzea, tshi re tshi tshi nga ngona.

Hai a yi ngo fanela na luthihi ngauri ndi ḓo ima tshifhinga tshilapfhu ndi tshi khou lwala kha ḽaini khulu khulu, ndi tshi khou lwala lwa shishi na wana uri, zwino muvhuso u fanela u engedza zwibadela kana zwi vhuongelo, hu uri vhathu vha si tsha ima vha vhanzhi tshifhinga tshinzhi tshinzhi kana u tou kala tshifhinga uri tshifhinga hetshi vhathu vha fanela u dzhia hetshi tshifhinga kana u engedze manese manese na madokotela uri vha kone u shuma nga nḓila yo fanelaho, ende i no u ṱavhanya uri ri kone u wana dzilafho nga u ṱavhanya na riṋe vhaṅwe.

Ee hu na phambano ngauri kha vhuongelo ha muvhuso zwithu zwi a lenga nyana, kha vhu a lenga ku ku ku vhathu vha a lenga u ṱhogomela vhalwadze kha kha kha muvhuso, ho kha kha kha vhuongelo hovhu ha muvhuso mara hovhu vhuongelo ha phuraivethe vhu, vhalwadze vha a farwa zwavhuḓi ende vha a ṱavhanya u wana thuso, vha kona u wana thuso nga u ṱavhanya, tshiṅwe na tshiṅwe tshi itea nga u ṱavhanya, kha muvhuso zwi a lenga nyana.

Hai a si avhuḓi ngauri tshumelo ya ambuḽentse i ya lenga, vha a lenga u swika na vhudziwa u pfhi a hu na ambuḽentse hu no ri mu mulwadze o wela fhasi, mulwadze ha ha tsha kona tshithu kana mulwadze o thuliwa. Vhu ambuḽentse i ya lenga u swika, zwino ndi vhona uri tshenzhemo yayo a i ngo tou, a i ngo tou naka zwavhuḓi lini na luthihi. Vha fanela u khwaṱhisa tshanḓa uri ambuḽentse zwavhuḓi ha vhuya ya founeliwa, i gidime nga maanḓa, i ṱavhanye i swike hafho ende vha fanela u engedza ambuḽentse nga maanḓa.

U fana na na khaedu hedzi dza dza dza nthuni, dza maḓi, vha fanela u ita zwithu zwavho nga u ṱavhanya nga maanḓa, vha fanela u ita tshiṅwe na tshiṅwe nga u ṱavhanya musi musi vhupo honoho havho ha vha na khombo vha fanela u lugisa tshiṅwe na tshiṅwe ngo u ṱavhanya, arali hu dzi nnḓu dzo kwashekana hu mini dzo kwashekana vha fanela u zwi lugisa ngo ṱavhanya. Tshiṅwe na tshiṅwe tsha vha ngo u ṱavhanya, tsha dzula nga ngona tshiṅwe na tshiṅwe, tshiṅwe na tshiṅwe tsha itwa nga vhuronwane, vha fanela, thuso i fanela u wanala nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tshi wanale nga tshifhinga.

Hu vha na u lenga ha ma ha nyimele, ha dovha ha vha na u lenga, hu vha na u lenga ha ha ha tshumelo, ha dovha ha vha vhathu a vha thusalee nga u ṱavhanya. Zwiṅwe hafhu ndi ha uri zwithu zwa hone zwi itea nga u ongolowa, tshiṅwe na tshiṅwe hu vha hu ongolowa fhedzi a hu na zwinwe zwoṱhe na ndi u ongolowa fhedzi. Ndi ngazwo netiweke, na dzi netiweke dza hone a dzi fari zwavhuḓi, dzi a konḓisa, zwa ita uri tshikhalani hu vhe na tshikhala tshilapfhu zwi sa khou shumisana zwavhuḓi hezwi zwithu.

Zwivhangi zwa mililo mihulu ndi u shumisa maxasi kana dzi dzi fuwe dzi fuwele zwishumiswa zwi no nga dzi peṱirolo, dzi oiḽi, zwi a kona u vhanga mulilo muhulu. U swa ha madaka zwi a vhanga mulilo muhulu, ndi dziṅwe dza dzi zwivhangi, mimetshisi ya vhasa mililo mihulu na zwishumiswa zwa zwivhaswa zwi a vhanga mililo mihulu.

Khombo ndi yo uri musi ho no shumiswa zwivhaswa nga heyo nḓila hu hu zwi, hu nga vha na khombo yori ezwo zwithu zwine vha nga zwishumiswa zwi nga fhedzisela zwi tshi khou engedza mulilo muhulu, zwa fhedza zwi tshi vho vhulaya vhathu nga nḓila ya hone. Vha si ṱavhanye vho wana tshumelo nga tshifhinga ngauri ezwo zwithu a zwi ho kha kha kha kha kha kha maitele a muvhuso, a zwo ngo dzudzanyiwa nga muvhuso. Ndi ngazwo ndi tshi ri zwi nga vha na khombo khulwanesa kha kha vhupo honoho, zwino vhathu ndi vhona uri ndi khwine vha tshi ita zwa zwa nthuni zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa zwa u ita vha shumise ramulayo, vha shumise zwithu zwa muvhuso uri vha kone u wana thuso ngo u ṱavhanya.

Ndi nga vhidza vhathu vhahulwane, ndi nga ya kha ma social worker a vhudza kha ma social worker nda ripota zwine zwa khou bvelela, nda dovha hafhu nda vhudza na musanda uri ri kone u wana thuso yo u ṱavhanya kha u bva kha mapholisa uri ṅwana hoyo a kono u wana, a kone u phalala fhedzi ngauri nyimele heyo i vha i sa khou takadza na luthihi musi ni tshi khou vhona, zwiṅwe zwithu zwine zwa khou bvelela zwi sa shu zwi khou tou shusha vhukuma. Zwino ndi vhona uri ndi khwiṋe ri tshi ya ri tshi vhidza mapholisa, ri tshi vhidza vhathu vhahulwane kana vho ramilayo uri mapholisa a kone u ṱavhanya u shuma.

Zwiṅwe zwa zwivhangi zwihulwanesa zwa khombo badani khulwane ndi musi vhathu vha tshi khou reila vho vho nwa mahalwa, zwiṅwe hafhu ndi u gidima, ndi u gidima, ndi u reila u tshi khou gidima nga nḓila yo kalulaho. Zwiṅwe hafhu ndi u reila, ndi u reila u tshi khou amba nga founu zwi a kona u ita, zwi a kona u vha zwivhangi zwihulwane badani musi u tshi khou ita, nga nga nga hezwo.

Zwithu zwi hulwane zwine zwa vha na ndeme kana zwa vha na vhushaya nungo ha sisiṱeme ya u ṱhogomela mutakalo washu. Ndi u vha na zwibadela na dzikiḽiniki, na zwibadela uri ri kone u, zwine zwi ḓo kona u ṱhogomela mitakalo ya vho riṋe vhaṅwe.

Ndo wana ndi songo to farea zwavhuḓi nga uri, ndo vha ndi khou vhaisala ndi khou pfa vhuṱungu vhuhulu nga maanḓa fhedziha ho vha hu na ḽaini khulu ho vha hu na vhathu vhanzhisa zwa ita uri ndi vhese kule na havha ende ma nthuni vhupo hashu a vhu to vha vho na manese kana madokotela manzhi, ano vha a khou thusa vhathu vha vha vhaṱuku. Ende vha shuma vho vho ḓi geḓa, vha songo dzhaya vha hangwa uri vhathu ndi vhanzhi, ende vhathu vha ḓa nga u pfa vhuṱungu.

Nga uri mu ṱhogomelo ya mutakalo ya tshitshavha ndi mahala, ngeno heyo ha phuraivethe i tshi vha i khou badeliwa, ndi ngazwo vha tshi ḓitika ngayo, heyi ya tshitshavha.

Vha fanela u engedza madokotela, vha engedza zwifhaṱo, vha engedza na na na zwishumiswa zwoṱhe zwine, nga uri uya wana muthu a tshi khou ya kiḽiniki ha pfi a huna tshishumiswa tsho uni tsheka, ni fanela u gidimela zwibadela tshihulwane, zwino kha dzikiḽiniki vha fanela u shumi u ḓisa zwishumiswa zwoṱhe vha dovha hafhu vha ḓisa na madokotela mavhili kana mararu, ane a ḓo shuma kha hetsho tshibadela nga uri hupfi zwiṅwe zwi a ṱoḓa madokotela, zwiṅwe zwa vha zwi khou ṱoḓa manese. Vha wana manese vha sa koni u ni lafha, zwi amba uri ni khou tea u fhirela phanḓa, zwi amba uri vha tea u ḓisa madokotela ngeno kha riṋe.

U ḓisa u engedza vhashumi, wa dovha wa dza wa thusedza nga u ḓisa zwishumiswa zwine zwa khou shotha kiḽiniki dza mahayani, wa dovha hafhu wa ḓisa na madokotela mavhili kana mararu, ane ha nga ḓo ṱoḓa u to badeliwa a shuma nga fhasi ha muvhuso, ndi hone u tshi ḓo kona hafhu u khwiṋifhadza kana u tika dzikiḽiniki dza tshitshavha vhuponi ha mahayani ashu.

Ee, zwi kwama u u dzi kiḽiniki dzashu uri ri a kona u wana kiḽiniki i dzo dzi songo tsha to kuna zwavhuḓi ngo uri dzone dzi to fanela u kuna, fhedziha ri wana dzi songo tsha tou kuna nga u to ralo, hafhu zwi a dovha zwithu zwa hone zwa tshimbila nga u ongolowa, zwa si ṱavhanye, zwa ongolowa vhaṅwe vha vhathu vha huma vha songo tsha wana na thuso.

Ee, ndo no tshenzhema lunzhisa nga maanḓa, nga nṱhani ha uri madokotela kana vhaongi vha vha vha vhaṱuku vha si vhanzhi. Zwa sia vhathu vhane vha kho ḓo u lafhiwa vha vhanzhisa, zwa ri sia ri tshi khou lenga, ro buba nga matsheloni ra vho huma hayani ḽo no kovhela, zwo vha zwi si tsha ri fara zwavhuḓi, uri u lenga ha hezwo, ro no zwi tshenzhema nga maanḓa.

Vha to nekisa fhethu afho, vha dovha hafhu vha engedza dzimbadelo dzavho miholo yavho vha tea u i engedza, u itela uri vhaongi vha kono u shuma vha vhanzhi kana vho takala hafhu.

Musi hu tshi khou gudiswa vhashu mushumo, u zwi a kona u vha na vhashumi vhanzhi vhane vha ḓo kona u shuma kha tshumelo ya mutakalo ya tshitshavha. Ndi zwone zwine zwa ḓo kona u leludza hafhu uri tshumelo i kone u wanala zwavhuḓi tshitshavhani.

U neta ha vhashumi zwi ḓo sia vhalwadze vha songo tsha farea zwavhuḓi, kana vha songo tsha fhiwa mishonga yavho nga ngona. Zwa sia zwi na masiandoitwa a uri vhalwadze vha dzule vha khou lwala tshifhinga tshoṱhe vha sa fholi, zwa dovha hafhu zwa sia zwi tshi khou vusa na zwiṱereke kana zwi tshi khou vhathu vha tshi khou sala vha tshi khou gungula nga uri, tshumelo vha ḓovha vha sa khou to i wana zwavhuḓi nga u to ralo.

Nga uri ndi dzone dzine dza vha vhathu vha kone u dzi swikelela khwiṋe u fhirisa ri tshi tou ya zwibadela kule kule ngeno hu no uri hedzi dza tshitshavha hafha hayani mahayani, ri a kona u dzi swikelela u ṱavhanya ri a kona uri ri kone u wana thuso khwiṋe, ha ngei zwibadela zwihulwane huye vhathu vha ime vha vha vha malwadze a shishi nga maanḓa.

Ndi khaedu dzi no dzi nonga sa u balelwa kana vha balelwa u thusa vhalwadze nga nḓila yo fanelaho. Dza dovha hafhu, vha ḓo dovha hafhu vha wana uri vha khou sala vho neta nga mannḓa manzhi vha khou sala vho vhaisala.

Zwinga thusa nga mannḓa manzhi vhanzhi vhaṅwe vha ḓo kona u lafhea khwiṋe, vhaṅwe vha ḓo kona u vha na nungo nnzhi vhaṅwe vha ḓo fhola u ṱavhanya, vhaṅwe vha ḓo vha ḓo wana zwithu zwa hone zwo no leluwa, zwo no vha khwine nga maanḓa badi.

Ee, zwo no tou ralo ende zwono anzela u itea lunzhi nga maanḓa ra balelwa u thusiwa nga nṱhani ha mitevhe milapfu. Zwa sumba uri vhunzhi ha vhathuni ha vhaongi vho vha vha si vhanzhi vha vhaṱuku ende mitevhe milapfu ro vha ri vhanzhisa, ra ri milapfusa nga maanḓa zwa sia ri khou balelwa u ongiwa.

Dziṅwe nḓila dzine dza nga shumiswa, ndi u to engedza madokotela kana vha fhungu vha to kana vha to ri vhudza uri vhathu vha ḓe nga tshifhinga tshi fhio, vhafhiyo vha ḓe nga zwifhio, vhafhiyo vha ḓi lini, vhafhiyo vha ḓe lini. Mara vhathu vha litshe u ḓa vha vhanzhi vhanzhi nga tshifhinga tshithihi, ngo uri zwi ḓo sia vhaṅwe vha tshi khou balelwa u wana dzi thuso.

Tsho kwama zwavhuḓi ḓuvha ḽanga, ḓuvha ḽanga ḽo vha ḽa nṱhesa, ḓuvha ḽanga ḽo vha ḽa vhuḓi. Ḽa hafhu ḽa dovha hafhu ḽa takadza, ndo wana tshumelo dza vhuḓi nga maanḓa ndo farea zwavhuḓisa nga maanḓa.

Nga uri vhaongi kana madokotela vho no ḓi ḓowedza uri vhathu vha fanela u thoma vha to lindela tshifhinga tshilapfu, vhone vho dzula vha khou ḓi ita zwa u amba kana vha tshi khou ḓi ṅwela tie vho dzula vha hangwa uri huna vhalwadze, vha vho ḓelaho tshumelo.

Musi vhaṅwe vho ya dzi ḽantshi, vho ya u ḽa vho bva dzi bureiki, a hu vhe hu na vhaṅwe vhane vha khou shuma, nga uri ri riṋe vhaṅwe ri nga vha ri ri vha ri vhanzhi ro ḓo ho ri vha tshifhinga tshi vha tsho no lapfesa arali hu ḓo shuma vhathu vhaṅwe vha ya u ḽa ngeno riṋe ro sala ro dzula ro lindela vha tshi fhedza u ḽa, uri vha kone hafhu uri thusa. Ndi zwone zwithu zwine musi hu tshi khou pfi vhaṅwe vho ya u ḽa vhaṅwe a vha vhe vho dzhena vha tshi khou shuma.

Ri sokou ṱhogomelwa nga u ṱavhanya ndi ngazwo ngauri musi ri tshi khou ṱhogomelwa nga u ṱavhanya zwi vhona zwi vha zwi khwiṋe u fhirisa u sa ṱhogomelwa nga u ṱavhanya.

Ee, zwo leluwa nga maanḓa uri vha ye vha dzhi dzi ARV ngauri vhunzhi havho a zwi ḓivhei honeha arali vha sa khou ḓa vha dzhia vha muhasho wa dzi kiḽiniki vha ya ḓisa mahayani avho u itela uri muthu uyo a sa ri sie, a ḽe mushonga nga tshifhinga tsha hone.

Vha ḓo anzela uri vha ḓise mishonga heyi na i minzhi ngauri i fhela nga u ṱavhanya, zwino ndi vhona uri vha fanela u ḓisa mishonga i minzhi sa nga maanḓesa.

Thaidzo khulwane ndi ya uri vhaṅwe vha ḓo lwala vha balelwa u wana mishonga ngauri miṱa a i fani, vhaṅwe vha ḓo balelwa u swikelela dzilafho, vhaṅwe vha ḓo balelwa u ya badela zwa kule u yo wana dzilafho ngauri vho vha vho thembela kha heyo kiḽiniki eyo i re tsini uri vha thusalea hone vha kone u wana mishonga. Zwino thaidzo ine ya ḓo vha hone vhunzhi ha vhaṅwe hu ḓo vha na u lovha ha vhathu vhanzhi ngori vha ḓo vha vha khou shaya thuso.

Vhunzhi ha vhathu vha ḓo vha ḓo shaya, vha ḓo shaya dzilafho zwa sia vhunzhi ha vhathu vha tshi khou lovha, zwa sia vhaṅwe vha tshi hu si na thuso. Zwa dovha hafhu zwa sia vhathu vha tshi khou vusa zwiṱereke na mini na zwoṱhe.

I sedze uri vhathu vha khou thusiwa nga u ṱavhanya na honeha vha khou wana dzilafho ḽo teaho naa, i dovhe hafhu i sedze na madokotela kana vhaongi vhane vha vha hone uri ndi vhanzhi naa, na tshivhalo hafhu tsha vhathu.

I fanela u sedza uri vhathu vha khou thusalea zwavhuḓi naa, hone vhaaluwa vha kho wana dzilafho ḽavho naa, hone vhashumi vha khou shuma nga nḓila yo teaho naa, mishonga i hone na yoṱhe.

Vha fanela u ḓiṱhogomela nga nḓila yo teaho, vha ḽa zwiḽiwa zwo teaho na zwiḽiwa zwi re na pfhushi, vha dovhe hafhu vha ite nyonyoloso, vha vuwa vha tshi ita nyonyoloso ndi hone vha tshi ḓo vha na mutakalo wavhuḓi.

Ndi zwa uri a hu na vhathu vhane vha khou mu ṱuṱuwedza kana u mu fha ṱhuṱhuwedzo kana u mu thusa uri a ḓiwane a khou kona u ita u u wana dzilafho ḽo teaho, ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi khou mu konḓela uri a wane ṱhogomelo ya tshifhinga tshilapfhu na u sa kona u u ḓibadekanya na vhaṅwe vhathu.

Ee, ndi nga katela uri vha zwibadela mulwadze muṅwe na muṅwe u fanela u ṱhogomeliwa nga tshifhinga zwi sa khathali uri o huvhala, zwi sa khathali zwa uri o ḓa nga situation, o ḓ nga nyimele ifhio, tsho salaho ndi tsha uri muṅwe na muṅwe a nga u tea u u lafhea hu tshe na tshifhinga.

Vha fanela u thoma vha vha vhudza vha muvhuso, u bva hafho zwa sedzuluswa uri na ngoho na avha vhathu vha ḓo kona na u khwinisa, vho fanela na u khwinisa tshumelo ya zwa mutakalo na.

Ndi nga vhea phanḓa uri madokotela a dzule a hone nga tshifhinga honeha vhalwadze zwi zwishumiswa zwa u hwala zwi hone na zwa vhathu vha emergency, hafhu nda dovha nda ḓadza vhaongi uri vha vhe vhanzhi, vhaalafhiwa vha alafhiwe nga tshifhinga honeha tshumelo iṅwe na iṅwe i vhe i hone.

Ndi nga sedza zwine a khou shaya zwone, nda ya nda mu rengela kana nda mu tou mu fha masheleni, nda mu livhuwa nga zwiṱukuṱuku zwine ra vha nazwo ngauri u vha a khou thusa lushaka nga maanḓa.

Ndi nga mu vhudza uri a khwinise kushumele, a ite uri hafha dzi kiḽiniki kana zwi zwibadela hu vhe na kushumele kwa khwine, a khwinise kushumele kwa dzi kiḽiniki na sibadela.

Ndi nga mu ṋea ngeletshedzo ya uri a ite nga maanḓa o ḓifunga hone hafhu a shume o rudza mbilu, a ri lumi, a ri madada. A ri shume nga nḓila lwa kudele, a ṱhonifhe mitakalo ya vha matshilo a vhathu ngauri matshilo a vhathu a zwanḓani zwawe.

Ndi nga mu vhudza uri a vhe na ndavha na matshi na mitakalo ya vhadzulapo vha vunḓu ḽawe, a vha sedzuluse uri naa vhadzulapo vhashu vho takala naa honeha zwinevho zwa khou shotha ndi mini na mini.

Ndi khwine ndi tshi nga tou wana goloi nda isa muthu sibadela ngauri zwa ambuḽentse zwi ḓo lenga muthu u ḓo nga a sa ṱuwa shangoni ngauri ambuḽentse tshiṅwe tshifhinga na u lenga u swika i ya lenga u swika kana wa ri u tshi founela ha pfhi i tshe kule a hu na ambuḽentse. Zwi amba uri nyimele ine nda tou ita ndi fanela u dzhia nga nṋe muṋe nda ṱoḓa goloi nda isa muthu sibadela.

Muvhuso u fanela u ḓisa tshumelo yoṱhe nga tea ngauri ha vha ho fhelela muḓagasi na maḓi zwi amba uri vhaongi vhalwadze a vha nga ḓo thusalea zwavhuḓi, zwi amba uri hu nga vha na u luzea ha matshilo manzhi.

Hu nga sala hu tshi khou vuwa hu nga farea vha shishi mara fhedziha vha tou u mu fhirisela phanḓa honeha vha na hezwo zwibadela zwa muvhuso.

Hu nga vha na u lozwea ha matshilo, hu nga vha na u kundelwa ha dzilafho, hu nga vha na na nyimele iṅwe na iṅwe ine i nga itea i si yavhuḓi ngauri na u wana thuso i nga konḓa nyana.